Dumelang ke ne ke kopa ho le tsebisa hore naha eo e mmuso o ntso o bua ka yona, le nna ke na le seabo mme ke e mong wa beng ba yona. Ke ile ka sielwa karolo ya naha ke batswadi ba ka. Ke ne ke kopa dintlha tsohle le metjha eo e nka e latelang hore naha ya ka e kgutlisetswe ho nna. Kea leboha.

Taba ena ha ke dumellane le yona hohang. Hobane ho bolela hore ha re je dijo tse nang le kotla tse tswang mobung hantle, mme re ja dijo tsena tse entsweng ka technology. Mme nna ha ke dumellane le taba ena hohang. Ke tshepa le dijo tse tswang mobung. Re ka mpa ra etsa senana, hore re kgone ho dula re na le dijo, ra omisa dijo ka dinako tsa kgora.

Dineo nnake, khabetjhe e monate ka hore o kgona ho e jala selemo sohle, ha se sejalo sane se nang le nako e itseng feela. O ka e jala ka Pherekgong ho fihlela ka Tshitwe. Ho sa kgathatsehe hore na ho a tjhesa kapa ho a bata.

Ntatemoholo a ko shebe mona ke tshwere computer-ra, mme ditlaleho tsohle tseo tsa o hao tso ntso di ngola fatshe pampiring le leqhepeng leo. Re ka nka ra di kenya mo. Ho bonolo. Ka ho penya feela konopo enana o ka kgona hore ebile o hatise le ka lentswe, mme komporo ena e tla o ngolla dintho tsohle. Ha ho hlokahale hore o no ngole fatshe e nka nako e telele. O ka etsa seo so ntso se etsa feela ka metsotso e itseng, e seng dihora tseo tse o di nkang hore o ngole ditlaleho jwalo fatshe.

Ke nahana dikolong tsa bolemi ha ba ka ba rutwa ka ditaba tsa economy, mme ba rutwe le taba tsa bo tsa tsa ho ba bahwebi. Ho ka thusa haholo hore dijalo tsa bona ha di tswa mane masimong, ba kgone hore ba kgona ho di kenya jwang maketeng le mabenkeleng mona ba kgone ho rekisa. Hobane ha o sa tsebe ka tsa kgwebo, ha se hangata seo se jalang se tla o etsetsang tjhelete.

Tee e ke e tsebang e re hotseng ka yona ke lengana. Lengana hangata le ne le le ritelwa le ritellwa batho ba nang le mafu a mang sefuba. Haholoholo matshwafong mona. Ke tee e thusitseng batho ba bangata haholo ka nako yane ya COVID. E nngwe ke tee e etswang ya moru, e bitswa sehlapetu ka seSotho. Batho ba e sebedisa haholo ha ba tshwerwe ke mafu a tswekere.

Nka kgothaletsa sehwai sena hore se qale se le seng, kapo se fumane batho ba ka ithaopang hore ba kgone ho mo thusa ntle le ho leshwa. Hobane hangata ha o qala mosebetsing ona wa bohwai, ha ho no tseba hore na ho tlo etsahalang ditlamorao tsa bohwai ba hao di tlo ba jwang. Mme ha o batle hore ha dintho di sa tsamaye hantle, ebe o kolota batho. O tla hira batho ha nako e ntse e ya, ha o hore jwale kgwebo ya hao e se e etsa tjhelete e lekaneng.

Nka eletsa bo rakgwebo ba na hore ba ngodise dikgwebo tsa bona ka molao, mme ba etse bonnete ba hore ba patala le lekgetho. Kamora moo, ba bale melao le melawana ya ho boloka diphoofolo ya mona Afrika Borwa. Ha ba hlompha le ho latela melawana ena, ba ba ba ithute le melawana ya dinaha tseo tseo ba batlang ho di rekisetsang ho tsona. Ha ba ka ba ba ba latela dintho tsena, ba ka kgona hore kgwebo ya bona ya ho rekisetsa dikgoho tsa bona dinaheng tse ding e atlehe.

Nka kgothaletsa batjha hore ba qale hanyenyana. Ba ka lema dijareteng tsa bo bona, mme ba jala meroho bo di-cabbage jwalo jwalo. Mme hobane ba dula ba le di-phone-ung tsena tsa bona tsa thekeng, ho na le dintho tse ngata tse ba ka ithutang tsona moo. Ho na le di le le diponahatso mona ho YouTube, moo ba ka ithutang ka di-course-o tsena tsa ho lema. Hohle moo, ha ho na ntho e siyo, ba ka nna ba ithuta teng moo ha ba se na tjhelete ya ho ya dikolong tsena tsa bolemi.

Ha o hira motho e motjha mosebetsing, o tlamehile o mo tataise dinthong tsohle tse etsahalang mosebetsing. O mo kwetlise mosebetsing oo o batlang hore a sebetse ho ona. O mmontshe qalong le qetellong ya mosebetsi. Ho fihlela o mmona hore jwale o lokile hore a ka etsa mosebetsi oo ka botlalo a le mong.

O ka re rua dikgoho tse behelang mahe, mme wa rekisa mahe ao, ya ba yona kgwebo ya hao. Kapa o ka rua dikgoho hore o rekise nama ya tsona.

Dineo moahisane nna nka o eletsa hore o emele ha bo rapolasi ba bang ba ya mmarakeng ka Moqebelo o tlang hore o kgone hore le thusane ka mafura. E re beke e latelang hape ha houwa mmarakeng le wena o tla ba thusa ka sepalangwang se yang ko. Mme e le kgone ho arohanya tjhelete ya mafura hore bohle ba lona le kgone ho boloka, le kgone ho etsa tjhelete ka maruo a lona.

Metsi anana rea boloka ka hara di-jojo tank. Mme ke ona e re fepang mehlape ya rona le ho nwesetsa ka ona ka dinako tse ding ha metsi a le siyo.

Ha o le sehwai se rekisang lebese, o ka se kgone ho phela o sa rekise lebese. O tlo dula o hama dikgomo mme o sa tsebe lebese leo o etsang ka lona. Hobane le tla be le le ngata haholo haeba o sa le rekise, le batho ba dikojwana tse mahetleng, lebese ke sejelello seo ba nang le bokgoni ba ho se reka. Mme sena se ka ba beha ka mosing ha ba sa kgone ho reka lebese.

Molemi ya jwalo o tlamehile a tsebe hore a ka se jale ntho e le ngwe mobung o le mong selemo le selemo. O tlamehile afe mobu kgefutso selemo se seng a se ke a jala letho mobung oo kapa a jale sejalo se fapaneng. Mme ha a jala a tlodisitse selemo a sa jale mobung oo, selemo se latelang seo a tla se jala mobung oo, se tla atleha.